Mo tikologong ya rona, bagodi ba bona kalafi le meriana mo dipetleleng, ga go sena, puso e ka thusa ka mobile clinics, le mafelo a tlhokomelo ya bagodi, gore ba bone tlhokomelo e e botoka.

Go tlhokomelwa ke ba lelapa, go botlhokwa ka gonne, go tlisa maikutlo a lerato, go dira gore bagodi ba ikutlwe ba amegile, le go boloka dikamano tsa malapa di ti e.

Batho ba lebelela gore ba tsofe ba tlhokomelwe ke bana mo lapeng, ba newe dijo le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Le fa go ntse jalo, boammaaruri ke gore, malapa a le mantsi, a tlhokana le madi le nako, ka jalo, ba palelwa ke go ba tlhokomela sentle.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso, di ruta gore go tlhokomela batsofe ke maikarabelo a lelapa, ka jalo, di bopa maikutlo a tlotlo, le tlhokomelo mo go bone, fa ba tsofala.

Lelapa le setšhaba, di thusa batsofe ka go ba tlhokomela, le go bafa dijo, le lorato, mo merafeng e mengwe, batsofe ba tlhokomela mo malapeng, mme e mengwe, ba isiwa kwa mafelong a tlhokomelo.

Mo tikologong ya rona bagodi ba bona ditirelo tsa kalafi mo dipetlele, meriana, le dijo tsa tlhokomelo, tse di fiwang ka di programm-e tsa puso.

Bagodi ba tlhokomelwa kwa mafelong a bogodi, Old Age Homes, ba newa dijo, kalafi, le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Ditirelo tseno, di a duelwa, mme bangwe, ba thusiwa ke puso, fa ba sena madi.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso, e thusa ka go fa bagodi meriana, le dijo, mme e ka tokafadiwa, ka go tlisetsa ditirelo, gaufi le batho, le go tsenya tlhokomelo ya maikutlo mo tirisong, ya letsatsi le letsatsi.

Pension-e ya puso, e thusa bagodi ka go bafa madi a go reka dijo, le meriana. E ba thusa go tshela sentle, le go nna le botshelo jo bo nang le seriti.

O ka ya kwa ofiseng ya SASSA, o tlatse foromo ya kopo, o ise le ID ya mogodi, le dibukana tsa banka. Fa kopo e amogelesegile, pension e tla tsenngwa mo akhaontong ya gagwe, kgwedi le kgwedi.

Pension-e ya bagodi, e fokotsa morwalo wa madi mo lelapeng, le mo batlhokomeding, ka gonne e thusa go reka dijo, le meriana, e ba thusa le go tlhokomela bagodi sentle.

Motho o tshimolola go amogela pension-e fa a na le dingwaga tse di ka nnang sixty, kgotsa sixty-five, se se dirwa ka gonne, ka nako eo, batho ba ntse ba tsofetse, mme ba sa tlhole ba kgona go dira sentle, ka jalo, pension, e ba thusa gore ba kgone go iphedisa, le fa ba sa tlhole ba kgona go dira.

Re ka ba thusa ka dipalangwa tsa mahala, kgotsa dipetlele di tle di ba tlhatswe, kwa gae, gore ba kgone go bona kalafi, le fa ba sena madi.

Re ka thusa batsofe ka go ba naya dipalangwa tsa mahala, o ya kwa dipetlele, kgotsa go rulaganya gore, dingaka le baoki, ba tle ba ba tlhatswe, kwa gae, se se tla thusa gore ba kgone go bona kalafi ka nako, le go phela sentle, di fa ba sa kgone go tsamaya ba le bosi.

Mo ke dulang teng, ga go kgakala le dipetlele le tleliniki, ka jalo, ke kgona go bona thuso ya potlako, fa ke lwala, ditirelo tsa bone tsa potlako, di thusa ka go tlhokomela malwetsi ka bonako pele a gola.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang, di fitlhele kwa mekhukhung, ka gore batho ba le bantsi, ba ba nnang koo, ga bana madi a go ya dipetlele tse di kgakala, se se tla thusa gore ba bone kalafi, ba sekasekwe ka nako, le go thibela malwetsi go anama mo lefelong.

Kwa tleliniking, o ka bona kalafi ya malwetse a jaaka, ntlha ya sethitho, bolwetse jwa mpa, ditlhogwana, mogare, le kgathelelo ya madi, o ka fitlhela le kalafi ya malwetsi a jaaka TB le HIV le go newa dipilisi, kgotsa ditlhatlhobo tsa letsatsi le letsatsi.

Ditleliniki tsa kwa magaeng, di dinnye ka palo, ka gonne, go tlhokega madi a mantsi go di aga, le go di tsamaisa, fa tliliniki le kgakala, baagi ba a boga, fa ba lwala, ka gonne, ba palelwa ke go fitlha ka nako, mme malwetsi a ka gola, kgotsa a baka di phetelelo tse di maswe.

Fa go sena melemo, balwetse ba utlwa botlhoko, le go lwala go feta, mme malwetse a ka gola, fa melemo e fedile, balwetse ba tshwanetse go boela kwa tleliniking ka nakong, kgotsa ba kopa baoki, go ba kwalela receipt gore ba e tseye kwa pharmacy, ka go dirisa dipampiri tsa bone tsa kalafi.

Batho ba boifa go ya tleliniking ka ntlha ya diphatlha tse di letlelelang, le dipalangwa, fa baya ba fitlha ba ema nako e telele, le go tlhoka melemo.

molwetse o fitlhela thuso pele, fa a gorogile phakela, ka gonne diphatlha di sa le telele, dikgoreletsi di akaretsa diphatlha, tse di letelelang.

Ke lebogile ditleliniki tse di bulelang diura di le twenty-four ka letsatsi, ka gonne, ka nako ngwe, ke ne ka lwala bosigo, mme ke sena madi a dipalangwa go ya kgakala, tshwetso eno e thusitse setšhaba ka gore, basadi, ba ba emeileng, ba kgona go bona thuso ka nako.

Go tokafatsa ditirelo tsa kalafi, go thusa ka gore balwetsi ba ka bona ditlhatlhobo ka metlha, ba fiwa melemo ka nako, le go laelwa ka dijo, tse di siameng, se se thusa go laola sukiri, le kgatelelo ya madi, gore di seke di a gola le go baka mathata a mangwe.

Go fitlhelela ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ka bonako, go thusa ka gore balwetsi ba ka bona ditlhatlhobo, ka metlha, ba lemoge bolwetsi ka pele, le go simolola kalafi ka nako, se se thusa go laola le go thibela sukiri le kgatelelo ya madi go nna maswe, mme batho ba kgona go tshela botshelo jo bo botoka.

Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go lekana gongwe le gongwe, ka gonne, botshelo jwa mongwe le mongwe, bo botlhokwa, di fa a le kwa motseselegae, kgotsa kwa toropong.

Go ka dirwa gore tliliniki e e tsamayang, e nne le dingaka le baoki ba le bantsi, le dipalangwa tse di lekaneng, gore e kgone go etela mafelo a mantsi.

Ke leboga ka pelo yotlhe, ba ba nthumileng kwa lefelong le le nang le baitsanape, ka gonne, seo se nthusitse go bona kalafi ka nako, le go boloka botshelo jwa me, ke leboga tirisano ya bone, e e dirilweng gore ke fole.

O ka lemoga bolwetsi jwa sukiri, ge o ikutlwa o nyorilwe thata, o lapa, o fetsa nako ya mo ntlwaneng, le fa o leofa, o lela, fa o lemoga dilo tse, o tshwanetse go ya kwa tleliniking go tlhatlhobiwa, le go newa melemo ya sukiri.

Tshotlako ya basadi le bana, e ka dira gore motho a nne le kutlobotlhoko mo maikutlong, le go tshaba batho, puso e le ka go otlhaya badiri ba di tiro tse, ka go ba isa kgolegelong, le go ba otlha, ka madi, ba ka dirisiwa mo tirong ya setšhaba, go ruta batho botlhokwa jwa go tlotla ba bangwe.

Dikgwetlho ke go tlhoka madi le mafelo a lekaneng, tlhokomelo ya boitekanelo, e ka thusa ka go fa ba ba falotseng kalafi, kgomotso, le thuto, gore ba tswelele le matshelo a bona.